Fa bašwa ka mekgwa e ba tshwanetseng ba itshware ka one le go tsamaisa mananeo a bone a botshelo ka boikarabelo.

Ka go aga dikamano tse di siameng, go oketsa boitekanelo le go rotloetsa tirisano mmogo mo gareng ga batshameki.

Go aga dikamano tse di siameng, go rotloetsa boitekanelo ebile go aga tirisano mmogo mo magareng ga batshameki.

Motshameko o ke o ratang thata ke motshameko wa kgwele ya dinao mme tiragalo e e .

Go ikentsha bodutu ko ntle nako e nngwe go thusa gore motho a se ka a nna le kgatelelo ya maikutlo kgotsa a se ka a nagana thata ka dilo tse e leng goreng di a mo diragalela kgotsa dilo tse e leng gore di a mo tshwenya mo botshelong. Mme ka jalo gantsi o tsamaya ko ntle o ntse o ke mowa go na le dilo tse e leng goreng di a tswa mo mmeleng or-e mo monaganong wa gago, tse e leng goreng ke tsone tse di ka go tlhokisang go nna le boitekanelo jo bo siameng. Go botlhokwa thata le gore nako e nngwe o dule o le busy o leka go mo dilong tse dintsi tse e leng gore di ka heleletsa di go naganisa di go dirisa le diphoso.

e e ka fitlhelwang mo motseng o ke nnang ko go one ke motshameko wa bolotloa le motshameko wa kgwele ya dinao mme nna thata ke rata motshameko wa bolotloa.

Fa metshameko go ka agiwa madirelo a e leng gore a go kgona go tsaya batho ba bantsi mo go one mme le go kgona go dirisana mmogo le metse mabapi le yone.

Dikgwetlho di akaretsa ditshenyegelo tse di kwa godimo le nako e e lekanyeditsweng le dilo tse di tshwanang le ditlamorago tsa tiragalo tsa thulaganyo.

Maitemogelo a ka fa ke ne ke ithuta sengwe ka go palelwa mo metshamekong ke gore ke itemogetse gore ga o go le o bo o setse o ka re o a motshamekong o ise o e katise, o ise o itse dintlha dingwe tse di botlhokwa. Mme seo se ile se ama botshelo jwa ka thata ka gonne ke ile ka gobala mo e leng gore ke ne ka feleletsa ke isiwa ko bookelong mme ka jaana ke na le bogole jwa botshelo jotlhe ka ntlha ya a go robega motshamekong wa kgweleng ya dinao.

Metshameko eno e ruta batho botshelo jwa nnete ka go itshokela diphoso, go ema fa o tlhoka go ema le go dirisana le batho sentle.

Tsholong ya peeletso le dikgwebo, tšhono ya bodirelo jwa bojalwa.

Ke dumelana le seno ka gonne go le gantsi gore batho ba seke ba fenya o fitlhela nako e mme ba sa ikatisa mo go maleba ebile ba tlhoka ditirelo tse ba ka ikatisang ka tsone kgotsa dilo tse ba ka di dirisang go ikatisa. Mme ba ba nang le tsone bontsi ba bone ba ikatisa nako le nako mme ba feleletsa ba fenya.

Di itsege ka bokgoni jo bo kwa godimo mme gape le diphitlhelelo tse di siameng.

Batho ba ba nang le bogole ba ka tshameka ball, atleletiki, basekete le swimming.

Di ka tokafadiwa ka gore go diriwe meago mo go tsone, e batho ba ba tlileng go shebelela metshameko ba nnang mo go yone e e nang le meriti kgotsa go agiwe maeago mengwe e e ka e tswang mosola mo setšhabeng. Jaaka go na le dikopano dikopano tseo di ka tshwarelwang teng ebile ba sa sheba gore phatlha e nnyane gore baagi ba metsi e ew farologaneng ba ka tsena botlhe.

Boitekanelo jwa tlhaloganyo, thuso mo itekanelong ya madi le go aga tikologo e e phepa ebile e itekanetse.

Go oketsa boitshepo le boikanyego, go rotloetsa tirisano mmogo le go amogela diphoso kgotsa go lose-a.

E ka ba thusa ka go kopanya thuto le metshameko le go aga bokgoni jwa botshelo. Thuto le metshameko e e akaretsang go ya di workshop-ong jaaka go a go batla go itse kgotsa go ngopola sengwe or-e go rutiwa ka sengwe se se botlhokwa thata mo metshamekong.